nna ke nahana hore sena se bakwa ke taba ya hore batho ba bangata ba kwetse mesebetsing, mme le bana ba lokolwetswe dikolong, mme ba bile ba batlang ho ilo etela mahae, ba ilo bona bo nkgono le bo ntate moholo. Mme ba bang ba bona ba batla ho ilo etsa mesebetsi hae, mme seo sebaka hore batho ba bangata ba be mebileng kapa teng di tseleng, mme seo se qetela se entse dikotsi tse ngata, hobane ba bang ba tsamaya ka ka tlasa tshusumetso ya kapo, ba kganna ka tlasa tshusumetso ya jwala. Mme ba bang ba kganna ba kgathetse.

Re le batho kaofela ke ya kgolwa hore re ya di bona dikotsi tseo tse etsahalang mebileng ya rona, mme ke bona ho se ho sa loka hore re tlale mebileng. Ke bonang ho kaba bonolo ha re ka e kgetha, hwa ba teng ba tsamayang ka difofane, mme hwa ba teng ba tsamayang mebileng. Jwale hee, ka seo ke ka rata ho kgothaletsa batho hore ba sebeditse difofane ha ba nka maeto. Mme sefofane se fihla ka nako e seng le kae, ebile se bolokehile ho feta tsela tseo re tsamayang ka tsona mebileng.

Ho lokiswa ha diterene le ditoro tsa teng, sena se thusitse batho haholo hobane jwale ho fokotsa sephethephethe seo se etsahalang di tseleng tsa dikoloi, mme ho fokotsa le dikotsi tseo re shebanang le tsona mehla le matsatsi. Ho lokiswa ha diporo tsa diterene ho thusitse le ho hohela batho ba tswang mafatsheng a mang, hobane re ya tseba hore hona le mafatshe a mang ao a se nang tsona diterene. Jwale ke bona hore ebile phetoho e kgolo hore diporo tsa diterene dilokiswe.

Motswalle app ya Bolt, ke app eo o ka sebedisang hore o fumane koloi eo o tla tsamayang ka yona ntle le hore o ye ditekesing kapa teng dibeseng, mme sena se ya thusa ka hobane koloi eo e tlang e tlo ho lata, e ho lata hona moo o leng teng. Seo o tlamehang ho se etsa fela wena, ke ho bolella fela motho eo hore o eme kae, mme yena o tlao bolella hore o tla fihla ka nako e itseng. Ebile tsohle tseo ke go bolellang ka tsona, o kgona ho di etsa ka app eo ya hao.

Ee, ehlile ke nahana hore seo se ka kgoneha, hobane re hopole hore dikoloi tsena ha di kganne empa di kgannwa ke batho. Jwale hee, ha o ka mo kopa hantle hore a fokotse lebelo leo a kgannang ka lona, a ka kgona hore ao mamele mokganni oo, Ebile a hle a fokotse lebelo leo a kgannang ka lona.

Tjhe, ho ya ka nna le ho ya ka moo ke bonang dintho di etsahalang ka teng. Moo ke dulang teng ha kena re ke kgotsofetse ka tshebeletso ya di ambulance, hobane ha o di letsetsa difihla ka mora nako, e bile difihla kotsi e kgolo e se ntse e etsahetse kapo motho sa bile a hlokahetse. Jwale hee, ke bona hore mmuso o hlokeha hore hobe le leano la hore di ambulance di be haufinyana le metse. Ho na le hore dilo dula dipetlele di emele batho hore ba diletsetse. Ka hoo hee, ke bona hore mmuso o hloka ho etsa toka ka seo.

Haesale ke emela terene ho tloha hoseng ebile ke ba lata ho ya mosebetsing, ke ikutlwa ke halefile haholo ebile ke na le mosito, seo ke tlamehang ho se etsa jwale, ke ho ikela beseng ke ilo lefella tjhelete e ngwe hape beseng moo, hore ke tle ke fihle mosebetsing. Letsatsi la ka ha le ya tsamaya hantle ho hang, hoba jwale ke patetse terene eo e sa fihlang. Mme ke ya ipotsa hore na e be tjhelete eo ya rona ba tla e kgutlisa nna, kapa ho tla etsuwa jwang.

Tjhe, yena ha ke na mo tlohela fela, empa ke tla leka hore ke theole moya ebile ke bue le yena hantle, ke tla mo jwetsa hore ke fihlile pele mona. Jwale ka kopo, ne ke kopa hore a suthise koloi ya hae a ilo batla sebaka se seng sa ho paka, hoba sena ke sa ka, ka ha e le nna ya fihlileng pele ho yena.